Umgalelo wokutya ebudeni bonyaka undinceda kakhulu kuba xa kuphela unyaka kulapho ndikwaziyo uba nako konke ukutya okuthandwa ngabantwana bam. Nangona ndisokola unyaka wonke kodwa ndifune uqinisekisa ukuba ukuphela konyaka yonke into abayithandayo iba khona endlini.

Qinisekisa ukubana imoto leyo iyakwazi okanye ungakwazi na ukuhamba nayo endleleni, amaphepha ayo asakulungele na ukuhamba kwaye ingxaki iphi na emotweni.

Angazuza kakhulu ukuba ukuqeshisa ngendlu kuzomenza afumane imali ecaleni apho azawukwazi ukujonga iinto zakhe ngayo afumane nemali yokwenza iingxaki zezindlu zakhe.

Kuba ndifuna kuthi kufika iminyaka emashumi amahlanu ndibe ndinayo imalanyana endithe ndayibeka ecaleni. Kulapho ndizawukwazi khona ukuziphilisa kakuhle ngalaa mali ndenze yonke iingxaki zam endinazo.

Asiso sigqibo sobulumko eso malume ufuna ukusithatha kuba umashonisa ngoyena yena uza kuzisela iingxaki kuba imali ozawube uyithathe phayana izawuba neyona yona nzuzo kwaye awuzuyibona imali yakho ibheka ngaphi.

Into ekunyanzeleke.

Ukuze ndifumane ubungqina yedilesi yam kufuneka ndihambe ndiye kukhansila osengingqini yam ndiyocela iphepha apho elo phepha lizawuchaza igama lam nalapho ndihlala khona, nephepha lamanzi.

Ukuba akhangele ibhanka engazumtyela imali yakhe kwaye ibhanka ezamkhusela ezintweni ezininzi, ezamnceda kwaye ukuba ayigcine imali yakhe.

Iindidi zezinto endinozijonga kwiimpawu ze-medical aid phambi kokuba ndenze isigqibo esokuba mandisithathe kukuba xa kuthe kwenzeka into kum ndizawukwazi na ukuyisebenzisa kwaye izothatha ixesha elingakanani na ukusebenza. Kwaye yimalini efuneka endiyikhuphileyo kwaye ithini iinto endizobhenefitha kuzo ngayo.

kwimeko enjalo inye into endinoyenza kuvuka ngengomso ndindwendwele ebhankini ndibacacisele kwaye ndibaxelele ukuba andiyifuni imali ndingakhange ndiyicele, ndingakhange ndiyenze kwamna, ndicela bayibuyisele kubo.

Isipaji sedijithali mzali, siyanceda kakhulu kwaye sisebenza ngendlela efana nesipaji esi usiphathayo sokugcina imali. Sigcina imali yakho ikhuselekile, uyithatha xa uyifuna kwaye akho mntu ukwaziyo uyithatha ngaphandle kwakho.

Ndikucebisa uba uthathe umasingcwabane kuba uzokwazi uzikhusela njengoba uphangela nje. Kuthi xa kuthe kwenzeka into ube ukwazile uzikhusela kwaye ikhona imalanyana onozingcwaba ngayo.

Kubalulekile kakhulu kwaye kuyanceda kakhulu ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha xa ufuna ukusebenzisa iinkonzo zebhanki kuba into oyenzayo usendlini iyakwazi ufikelela komnye umntu abe ekude kwaye iluncedo kakhulu ebantwini.